Uma omunye wabagibeli equleka into engingayenza ngingamthela ngamanzi ukuze avuke noma athuke, noma ngimufake umoya emlonyeni ukuze aphaphame.

Sawubona mphathi waselenke. Ngingumgibeli okhathazekile ngempi yosomatekisi. Bengicela ukwazi ukuthi yiziphi izinyathelo ozozithatha ukuze uqinisekise ukuphepha kwabagibeli.

Uhambo olude engaluthatha ngangivakashela kandonga ziyaduma, eGoli. Ngazizwa ngijabule kakhulu ekupheleni kohambo. Emva kohambo olude longithatha amahora ayisikhombisa ukuba ngifinyelele, kodwa noma sengifikile ngangijabule kakhulu.

Abagibeli abagibela u-Bolt noma u-Uber, indlela yokuqinisekisa ukuphepha kwabo ikakhulukazi ebusuku ukuba baphathe ama-pepper spray noma bazihlinzeke ngezizinto ezingabasiza uma ngabe kuqhamuka izigebengu.

Okokuqala ngingamuphendula ngimutshele ukuthi isitimela sihamba kancane. Okwesibili ngingamutshela futhi ukuthi isitimela ingoba sihambe sima zonke iziteshi ekumele sime kuzona. Yingakho-ke siphuza ukufika la esuke eya khona.

Conductor, ngicela usuke endleleni. Kungani ungafuni ukuthi ngigibele mina etekisini, ngoba ngiyabona isikhala sisekhona emuva. Ngicela ugudluke ukuze ngingene, singaze sixabane.

Mngani wami, i-Rea Vaya itekisi esheshayo ukufikisa egoli. Ngakho-ke uma uthatha yona i-Rea Vaya, izosheshe ikufikise lapho uyakhona kandonga ziyaduma.

Ngicela ukubuza ukuthi ayikho yini indlela engenziwa ukuba uma sekugcwele esitimeleni, laba abasuke bengenayo indawo yokuhlala phansi balinde isitimela esilandelayo.

Ngiphatheke kabi kakhulu ngokuba ngicishe ngenza ingozi ngenxa yama-potholes okanye imigodi esemigwaqeni. Ngicabanga ukuthi uhulumeni kuzomele enze okuthile ngaphambi kokuba kube khona abantu abalimalayo abahamba ngezinyawo.

Uma ibhasi kwenzeka lingishiya ohambeni lami olude oluya eGoli, olusuka eThekwini. Ngingathenga elinye ithikithi lebhasi, ngilinde isikhathi esilandelayo. Noma ngithenge ithikithi lebhanoyi ukuze ngifinyelele ohambeni lami engiya kulona.

Kungenzeka ukuba abashayeli bamabhasi abaholi ngendlela abalindeli ukube bahole ngayo. Noma bathe uma bexoxa nabaqashi ukuba banyuselwe imali, abaqashi base benqaba. Yingakho-ke abashayeli bamabhasi beze bathatha isinqumo sokuthi ababambe isiteleka ukuze uvo lwabo luzwakale.

Yebo, ngake ngahamba ngalo kwafonelwa umakhenikha. Noma kwathatha isikhathi eside esingango-two hours ukuba afike ngoba sasikude kakhulu kunaye, koda wagcina efikile walilungisa ibhasi laphinde lahamba futhi saqhubeka nohambo.

Cha, akulungile lokho. Kufanele ngabe u-driver uyazibhalela yena imali, noma aqashe umsizi ozomsiza ukuba kubalwe imali. Vele akusiwona umsebenzi wakhe ukuthi abale imali.

Ngibona ukuthi amanani aphezulu phakathi kuka-Uber no-Bolt ayawaxosha amakhasimende ngoba akekho umuntu ofuna ukukhokha imali engaphezulu kule asuke eyiphethe, noma kule asuke ecabanga ukuthi izokwanela.

Yebo, ngake ngabhekana nenkinga yokuba u-driver waka-Bolt engangimugibele wacishe washayisa umuntu. Emva kwalokho akazange esalivuma icala. Kwafanele ukuba mina ngifakaze ngaze ngamuriphotha kwi-ephu yaka-Bolt, ukuthi wenze lesigameko waqeda waphika.

Ngilungiselela uhambo lami olude, olusuka eThekwini oluya eGoli. Ngokuba ngipakishe zonke izinto engizidingayo esikhwameni sami ukuze ngibe nohambo oluphephile. Yonke into engiyidingayo ngiyipakisha ngayizolo ukuze ngihambe uhambo oluphephile.

Hhayi bo! Sawubona sisi. Yingoba ungaboni yini ukuthi sonke simile kulayini sidinga amathikithi? Ngicela ukuba uhloniphe ulayini, usuke lapho ungangeneli, uyojoyina ulayini lapho ogcine khona.